Vanhu vo tala lava hanyaka na vutsoniwa va kumeka va kha hanya endhawini leyi va kumeka va kha va nga koti ku endla swilo swo tala kumbe ku ya endhawini leti va va lavaka ku ya ka tona, swi kha swi endliwa hi ku a va koti ku famba kumbe a ku na switirhisiwa leswi va nga ta kota ku swi tirhisiwa ku fikelela swiyimo hi mhaka ya vutsoniwa bya vona.

Loko vana va mina va ni yisa ekaya ra vadyuhari swi nge ni khomi kahle na katsongo hikwalaho mutswari wun'wana na wun'wana u lava vana va yena va n'wi khoma kahle kutani na yena i va khome kahle.

Vachayeri vachayeri va fanela ku chayela hi ndlela ya vutleketli na ku landzela milayo ya le magondzweni hi nkarhi hinkwawo.

Swikolo swi fanela ku landzelela dayiti yo karhi eka machudeni lava va nga na allergy ka swakudya leswi swi averiwaka vana exikolweni.

Vavanuna vo tala a va tekeli vuhlohloteri bya rihanyo ehenhla hikwalaho swi heta ku vavanuna va teka nkarhi ku kuma ku hi byihi vuvabyi lebyi byi nga va khoma.

Mavabyi ya ku fana na ya ximoya ku tala ya tshunguriwa hi mirhi ya xintu ku ri na mavabyi yo fana na mikhuhlwani hi wona lawa ya tshunguriwa hi mirhi ya manguva lawa.

Xo sungula ni ta n'wi vutisa ku i tirhwele hi mani nakona swi endleke njhani, ku ve na ku pfumelana ka yena na munhu yaloyo ngopfungopfu ku twisisa ku munhu yaloyo i wa malembe mangani.

Ni nga rhandza ku byela munhu loyi a xanisaka vadyuhari va hina ku a hi va khomeni kahle i va manana na va papa va hina, i vanhu lava va nga hi kurisa nakona va fanele ku khomiwa hi rirhandzu.

Vatirheli va xilamulelamhangu va na ntirho wa nkoka nakona va kota ku pfuna munhu eka xiyimo lexi xi hetaka mbilu nakona va endla hinkwaswo ematimbeni na le mavokweni ya vona ku endla ku munhu un'wana na un'wana u kota ku hanya.

Ahee, ni fonela ku vika mhangu ya ndzilo lowu nga humelela evhengeleni lerikulu ra le Masungulo complex hi kombela mi fika hi xihatla, vanhu vo tala va tsandzeka ku huma hikwalaho ko ndzilo wu tele swinene, hi komba mi tirhisa ndlela ya hina ya R seventy-five hi leyi yi nga ta mi pfuna ku hatlisa ku fika, hi kombela ku ri mi hi pfuna hi xihatla, na khensa.

Vavanuna vo tala va kumeka va kha va endla swo xanisa na va manana hi ku va dlaya hikwalaho swi endliwa hi ku vavanuna vo tala va tsandzeka ku tshama ehansi va vulavula tinkingha leti va nga na tona leti va hlangananaka na tona evuton'wini kwalaho va hetelela va teka nawu va wu veka emavokweni.

Ku ya hi mina vadyuhari va fanele va khomiwa kahle emakaya ya vona nakona hikwalaho va nga ta hanya masiku yo leha va kha va khomiwa kahle.

Ku ya hi mina tin'anga a ti na matimba ya ku horisa mavabyi hi mirhi nakona swi ya hi ripfumelo ra munhu loko munhu a pfumela ku ri loko a ya en'angeni u ta hola, i ta vula ku i horile.

Ku na mfukuzane ya mavele, vuvabyi lebyi byi tele ku khoma vavasati nakona byi ku siya u fanele u humesa vele rero ri nga khomiwa hi mfukuzane yaleyo.

Mfumo u fanela ku endla tindhawu to tala leti vanhu va nga ta kota ku landza maphilisi a handle ka xibedhlele or tliliniki ku fana na le mavhengeleni yo karhi swi nga antswisa tilayeni.

Vanhu vo tala lava xisaka vanhu hi mirhi yo karhi va tirhisa swifanisi swa vanhu lava va vabyaka na swifanisi swa vanhu lava va nga vabyeki ku endla ku vanhu va pfumela ku loko wo tirhisa murhi wolowo u ta hola nakona u ta va u vuyelela a xiyimeni xa wena.

Wa kumeka nakona mfumo wa hina wu endle hi vubyikoti ku munhu un'wana na un'wana a kota ku fikelela.

Swikimi swa ku phamela vana ku dya eswikolweni swa pfuna swinene nakona hikwalaho vana vo tala a va na swakudya emakaya, va huma emakaya ka ha ri mpundzu va nga dyangi, so swi va pfuna ku va ta kota ku dyondza va dyile nakona swi na to tala hikwalaho mfumo wu va nyika swakudya leswi ringaneleke.

Ni nga tsakela nhlayiso wa rihanyo wa phurayivhete hi ku ri wu ku pfuna hi ndlela ya xihatla, hi ndlela ya vukheti, hi ndlela leyi faneleke nakona wa kota ku pfuneka hi ndlela yin'wana na yin'wana leyi wena u yi lavaka.

Vanhu vo tala lava endlaka mirhi yo ka yi nga ri enawini va tirhisa ti-chemical-i na mirhi ya xintu ku katsa na swilo leswi nga ka swi nga ri enawini ku humelerisa mirhi leyi.

Vatswari va nga tiyisisa ku vana va dya swakudya swa kahle exikolweni hi ku va xavela mihandzu na ku va swekela swakudya swi nga na ti-vitamin-i, miroho na ti-protein-i hikwalaho vana a va fanelanga ku xava swakudya leswi swi pfumalaka ti-vitamin-i na ti-protein-i na ti-sodium hikwalaho va nga ta kuma rihanyo ra kahle.

Sangoma i munhu loyi a ku byelaka swilo leswi nga endleka na leswi swi nga ta humelela evuton'wini bya wena, n'anga i munhu loyi a a tivekaka ku horisa mavabyi yo karhi hi xintu.

Vativi va rihanyo va fanela ku endla ku va va va na switirhisiwa swa masiku lawa leswi nga ta va pfuna ku vulavula ririmi rin'wana na rin'wana hi ndlela ya masiku lawa, ku nga va xitirhisiwa xa ku fana na foyini or-o khomphyuta.

Ni kombela swikolo swa hina switirhisa switirhisiwa leswi nga basa ku phamela vana va hina swakudya nakona vana lava nga na ti-allergy to karhi va fanele va swekeriwa swakudya swa vona etlhelo swi nga hlanganisiwi na swa vana van'wana na van'wana.

Ka xiyimo xo tani u fanele ku u lava movha ya le kusuhi leyi nga ta ku pfuna ku tsutsumisela muvabyi exibedhlele kumbe etliniki hi mhaka ya magondzo.

Ndzawulo ya rihanyo leyi nga emakaya a yi ringanelanga nakona vatirhi minkarhi yo tala va va va tshama va karhi va xota ku ya hi minkarhi hi minkarhi naswona tindzawulo leti ti pfala loko ripela.

Loko munhu a khomiwile hi TB u ta n'wi vona hi ku khohlola loku ku nga yimiki. Ku heleriwa hi moya na kona ku heleriwa hi matimba loko a khohlola, leswi swi tekaka nkarhi wo hundza mavhiki ya ntlhanu.

Ku hungutiwa ka migingiriko swi hungutile swinene ku hlanganisiwa ka xitsongwatsongwana, hikokwalaho vanhu vo tala va tshami emakaya va nga hlangani na na vanhu lava nga na xitsongwatsongwani swi pfunile ngopfu vanhu va hina.

Hayi ni nge koti ku ya emahlweni ni endla swa vuxaka na yena, hikokwalaho hi ku mina ni va ni kha ni lava ku tisirhelela ka mavabyi yo tala ku fana na HIV ni nge koti ku ni amukela vuvabyi lebyi byi nga heta byi tluleli na le ka mina.

Leswi i swiendlo xo biha. Naxona ngopfu xi endliwa hi manana loyi a nga yiki etliliniki ku ya chekiwa loko a kuma ku yena u tirhwele.

Swi na nkoka ngopfu ku byela munhu loyi u rhandzanaka na yena leswaku u na vuvabyi bya HI _V swi pfuna ku i ta kota ku n'wa maphilisi ya wena kahle. Nakona swi endla ku mi rhandzana mi karhi mi tiva ku ndlela yo tikhoma kahle hi yini, swi tlhela swi pfuna ku tsundzuxana ku teka maphilisi hi nkarhi.

Hayi a wu fanelanga ku ya equarantine loko u tshunguriwile hi ku helela.

Lexi nga endliwaka ku antswisa vatsoniwa i ku va pfulela mabindzu yo hambanahambana hi ku ya hi laha va kotaka hi kona ku ta antswisa xiyimo ematikoxikaya.

Manavetiso lama a ma khorwisi nakona a ma tirhi hi ndlela leyi ma navetisiwaka hakona. Swi teka nkarhi ku dlaya mukhava, nakona swi teka nkarhi ku munhu a va na mukhava swi nge pfuki swi teke masiku manharhu ku miri wa munhu wu tlhelela endzhaku.

Switandzhaku swa COVID-19 i ku vanhu va lahlekeriwa hi mintirho, mabindzu ya pfariwa, vana va nga ha yi xikolweni, nakona swilo swo tala swi affect-a ikhonomi ya hina na inflation.

Vanhu va fanele ku langutisa ti-bar code ka mirhi ya vona, ku lemuka leswaku mirhi ya vona yi le nawini, ku cheka ti-date leti mirhi yi nga endliwa hi tona na leti mirhi yi nga ta onheka hi tona, ku cheka ndhawu leyi mirhi yi nga ndliwa kona, nakona ku cheka ku mirhi leyi hi yona ya fana na leyi u yi kumaka ku ya hi nkarhi na nkarhi a ku na ku hambana.

Swa khomeriwa ku tlula milawu ya quarantine hi ku munhu wa kota ku chela van'wani vuvabyi nakona u fanele ku tshama quarantine ku ya hi masiku lama nga vekiwa.

Loko munhu loyi u tshame na yena e vavisekile a huma ngati u fanele ku n'wi pfuna u mbale ma-glove a mavokweni ku ngati yi nga ku cheli kumbe u yi khoma.

Vatsoniwa vo tala va hlangana na ku tikeriwa ko tala loko va lava ku tirhisa tindhawu ta ti-flat leti a ti kotiki ku tirhisa ti-wheelchair, kumbe ku nghenelela tindhawini leti u kumaka ku a ti kahle ku vanhu lava nga va nga khomiwa hi vutsoniwa. Vatsoniwa vo tala mintirho ya vona a yi talangi hi ku tindhawu to tala leti hi ku tirhiwaka ka tona a ti endleriwangi vanhu lava nga na vutsoniwa.

Hi nkarhi wa quarantine a wu pfumeleliwanga ku khandziya swi swo famba swa mani na mani. U fanele u va equarantine u ri ndlwini u pfalelele ndlwini ku ya hi masiku lawa ma nga vekiwa ku fikela quarantine yi hela.

Eya milawu yi kona leyi yi sirhelelaka vatsoniwa emintirhweni nakona milawu leyi yi fanele yi tirha siku rin'wani na rin'wani ka vatsoniwa ku va ta kota ku titwa va sirhelelekile emintirhweni yo hambanahambana.

Munhu u fanele ku teka maphilisi lama a nyikiweke etliliniki hi ndlela leyi nga tsariwa ku a ma teka hi kona ku fikela ma hela ku vuvabyi lebyi byi ta kota ku tshunguleka.

Eya swi hungutile swinene ku hangalaka ka xitsongwatsongwana xa COVID-19. Hi hikokwalaho xitsongwatsongwana lexi a xi kota ku hangalaka hi ku khomakhoma swilo loko munhu a ti sanitiser a kota ku khoma swilo swi dlaya xitsongwatsongwana ku xi nga koti ku hundzela eka vanhu van'wanyana.

Munhu u fanele ku khomiwa hi ndlela ya kahle, ku a ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla, ku fanele a yisiwa etitliliniki ku ti cheka, ku n'wa maphilisi hi nkarhi na ku hlamba ku a ta va na rihanyo ra kahle.

Vanhu va nge pfuneki hi ku hatlisa hi ku ri tin'anga ti teka nkarhi, loko ti endla swa vun'anga kumbe ku tshungula munhu swi nga teka nkarhi wo leha ku vanhu va pfuneka.

Vadyuhari va fane va hlayiseka emutini wa mina. Va fanele va khomiwa kahle va endleriwa ndhawu ya vona leyi va nga kotaka ku famba ka yona, kumbe ku tirha ka yona, nakona va fane va hlambisiwa ku va ta titwa va khomeke kahle.

Swi tikela vatswari, hi ku vana vo tala va hlangana na xiyimo lexi va nga tivi kumbe ku twisisa ku ku endleka yini hi vona.

Vanhu va kota ku kuma mirhi yo tihlayisa etitliliniki na le swibedhlele swa le makaya, ekusuhi na laha va tshamaka kona kumbe ku tirhisiwa ti-mobile clinic ti ta kota ku fikelela vanhu va nga le makaya.

Mintlawa ya vukhongeri yi nga pfuna hi ku dyondzisa vana lavatsongo hi vutivi bya rihanyo ra miehleketo, na ku va pfuna ku va nga kota ku hanya njhani va ri na xiyimo lexi.

Hi ku vona ka mina miganga yi nga pfuna vanhu vo tala ngopfungopfu lavatsongo, ku va nga vileli ngopfu hi swilo leswi vo ka va nga koti ku cinca ku va ta kota ku humelela eswikolweni.

Vutshunguri bya le kule byi nga olovisa hi ku tisa mirhi na ku tisa madokodela emakaya.

Home based care yi pfuna vanhu lava nga na vadyuhari ku va vhakela emakaya, ku va tsundzuxa ku teka mirhi ya vona, kumbe ku va pfuna ku twisisa xiyimo xa vadyuhari bya vona.

Munhu wo rhandza tinyimpi, ku ka u heta masiku u nga hlambi, kumbe ku nuha, kumbe ku ka munhu a nga tleli emakaya. Hi yin'wani swa swikombiso swa ku tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha.

A ndzi ta endla tindlela to hambanana, ku timovha ti nga hlangani hi xa le mahlweni, nakona swi fane swi khomeriwa ku chayela hi ndlela ya xipidi swi nga pfumeleriwangi.

Swibihi i swa ku u nga heta masiku yo tala u karhi u ya swibedhlele u nga pfuneki, u heta vhiki u nga pfuneki. Leswa kahle i swa ku swibedhlele swa hina swa mfumo swi ku pfuna u nga hakelangi na mali.

Swikolo swi nga lemukisa hi ku introduce-a ti-program leti pfunaka swichudeni hi swa rihanyo swa miehleketo.

Nkoka wa mobile tliliniki, i ku emakaya vanhu vo tala va tsandzeka ku kuma ntirhelo wa tliliniki, hikokwalaho mobile clinic yi na nkoka ku fikelela vadyuhari kumbe vanhu lava tsandzekaka ku ya etliliniki.

Swikombiso swo fana na ku teka ti-vitamin swa pfuna ka rihanyo ra miehleketo.

Va fanele ku kamberiwa siku na siku ku va ta teka mirhi ya vona, yi ta kota ku va pfuna ka miehleketo.

COVID-19 i global pandemic hikokwalaho ka ku i vuvabyi lebyi byi nga tlulela kusuka ka matiko ku ya ka matiko hinkwawo ya le.

Thekinoloji yi nga pfuna ka ku cheka na ku rhekhoda ka ku pfumaleka ka mirhi ku endla ku yi tsala ehansi mirhi leyi nga nghena na leyi yi nga huma.

Vahangalasi va mahungu va kota ku pfuna ka vulemukisa ka swa rihanyo, loko swi ta ka hungu ra ku pfuna ku u nga kota ku hanya njhani u ri na vuvabyi bya rihanyo.

Thekinoloji yi nga pfuna ngopfu eka vuvabyi bya dementia ku tsundzuxa munhu hi swilo leswi a swi tivaka, ku swi ta n'wi pfuna ku a tsundzuka leswi a nga swi rivala.

Swi fanele ku toloveleka ku vulavula, nakona swi na nkoka ku vulavula hi mavabyi ya miehleketo, swi ta pfuna lava va nga na vuvabyi byalebyo ku va ta kota ku vulavula, va titwa nakona va sirhelelekile loko ku ri na vanhu vo tala lava na vona va nga na vuvabyi byebyo.

Mirhi leyi yi nga pfuna, yi nga pfuna ku munhu a ta kota ku tirha loko a teke mirhi leyi yi pfunaka hi ku vilela. Swi ta endla ku i ta kota ku kondelela, ku u ta kota ku tirha entirhweni u nga ri na ku vilela.

Switandzhaku swin'wani swi fana na ku va vangela mavabyi man'wani ya le tlhelo.

Byi khumba vulawuri bya mirhi hi ndlela yo ka yi nga ri ya kahle, hi ku dementia i vuvabyi lebyi byi fambelanaka na mihleketo nakona mirhi leyi yi fane yi tekiwa siku na siku.

Vanhu vo vanhu vo tala va fane va dyondza hi vuvabyi bya dementia ku byi tirha njhani, nakona munhu wa vuvabyi bya dementia wa hetelela a rivele vanhu lava a tshamaka na vona kumbe swilo leswi a swi toloveleke.